Batjha ba ha jwale ha ba sa na tjantjello setsong sa bo bona. Ke dumela sena se etswa ke marangrang, ha se ka tsela eo bophelo batho ba bo phelang ditoropong, empa ke dumela hore bophelo bo batho ba bo phelang ditoropong bo etswa ke yona marangrang ao. Batho ba bona dintho marangrang, ebe ba batla hore ba ithabise ka tsela tseo ba di bonang marangrang moo, ebe ka tsela eo ba lahla setso sa bona, ba se siella morao.

Tjhe, nna ke dula hole le mabaka ao a kopanelo ya setjhaba. Empa ke ke bone dikopano tsa teng di thusa batjha haholo ho batla mesebetsi, le hore e ba eletse hore ba bule di-business tsa bona tse nyane.

Moo nna ke dulang teng, re thusa haholoholo ke mokhanselara wa ward e ke dulang ho yona. Tjhe, ha ithaopa empa e le motho wa mmusong.

Mmino wa kwaito, le mmino wa amapiano ha o tshwane hohang. Mmino wa kwaito e ne le mmino haholoholo wa batho bane ba repa ka moo ba tswang teng, lekgolo tsa bona, le hore na ba tshwarelletse bophelo ba bona jwang hore ba iphedise. Empa mmino wa piano, ke mmino fela o ithabisang wa ho ba le metjeko ya teng, empa e se mmino o nang le molaetsa o bohlokwa. Nna ke ithatela mmino wa kwaito, ke ona o na le melaetsa e bohlokwa o bileng o na le seriti.

Moo se kile ka ya lenyalong teng, ho ne ho jewa raese le setjhu sa kgomo, mokopu, le ditapole le salad. E ne le dijo tse hlabosang haholo.

Dihlopha tsa thapelo tsa setjhaba di thusa haholo baruti, hore ba hase efankgedi ya Modimo, ba rute le batho lentswe la Bebele. Mme molemo wa sona kore batho ba bangata ba tjhentjha ditsela tsa bona tsa ho se loke, mme ka hoo, ditsela tsa ho se loke jwalo ka ho utswa, batho ba di tlohela hobane ba leka hore ba latele lentswe la Modimo.

Ho tsebahala hape hore, batho ba bontate ke bona ba dumelletsweng hore ba je nama ya hlooho. Ya phoofolo e tla be e hlabilwe, mme batho ba bomme bona ba ja dikahare.

Nna ke thabela ho ja nyekwe. Nyekwe e fana ka matla a mangata. Nyekwe ena e entswe ka mabele le dinawa.

Mesuwe ya tsatsing lenana ha e sa tshwana le ya kgale. Ba se ba nka ditjotjo hore ba kenye batho lebollong, mme ba se ba tshwara bashemane bao ba ileng lebollong ka tsela e sa lokang, ba ba hlekefetsa mme ka tsela eo ba bang ba qetella ba se ba hlokahetse.

Tshomo tseo ke ne ke di thabela ha ntse ke hola. E ne le tshomo ya Tselane le Ledimo, e ngwe hape e ne le ya nawa le kgobe.

Re ka leka hore hona marangrang moo, ho be le batho ba ithaopelang hore ba etse content yona ya dijo tsa setso. Ba be le leqephe moo ba beyang dijo tsa setso hore na di pheuwa jwang.

Banana ba ruta lebollong hore ba hlomphe monna, ba hlomphe monna ka tsela ya hore a shebe ka tsela eo a arabang monna wa hae ka teng. A mo phehele, a mo hlatswetse mme a mo thabise ka nako tsohle. Hape hape ba rutwa ka hore ha a sa na le bana, o lokela hore a tshware bana ba hae kapa ho ba hodisa ka tsela e itseng.